Ke nagana merogo e e tswang kwa dipolaseng ke yona e siameng gore batlhanka e ka jewa ke batho, gomme morogo wa ko dipolaseng o kgona go apeya ka mafura le metsi go sa tshwaneng le merogo e rekiwang ko mabenkeleng ga ya phepafala for batho gonne ba e tshela di minerale gore e jalege ka bonako.

Maungo a a tshwanang le ditapole le dipanana ke maungo a leng gore mongwe le mongwe wa aja, ga golo thata batho ba wa berekisetsa go 'ira dino tse bidiwang di-milkshake, ba wa rekisetsa batho ba tsenetseng ba tshamekang kgwele ya dinao, kgwele ya matsogo tennis-e le go siana di-marathon-e, ba ja maungo gore ba nne ba phepafatse mo mmeleng wa bone le gore ba nne ba ntse ba siame.

Merogo e tshwanang le ditamati ke merogo e re ka e berekiselang for dilo di le dintsi o ka e dirisa mo go ira salate, go ira moro wa nama kgotsa moro wa go ja ka bogobe kgotsa moro wa tlhago.

Go jala rooibos-e go simolola ka bojalo jo bo bidiwang cultivated, bo 'iriwa mo Aforika Borwa gongwe go tla dipeo tsa teng e leng gore ke tsona ditlhare tse ba di berekisang ka selemo, go ne go tla dipeo tsa teng tse di bidiwang harvest di a omisiwa le di-fementation go mme ba di omisa mo letsatsing gotlhe tsela ya bofelo e le goreng ba tseya ga ntse ba di omisitse ba di tseya ba di aroganya ka mokgwa wa tsone gore di utlwagala jwang.

E simolola ka go medisa ya teng le dipeo tsa teng mme gangwe ba kopantsha le dilifing tsa teng, nomoro ya bobedi ba tseya di tsa teng ba di kopantsha le fementation lifi tsa teng go mme ba di tseya ba di omisa mo letsatsing, ba di kopantshe ka ga mefuta le mefuta ya teng ba di aroganya ba di isa mabenkeleng a a fetoganeng.

Dikgwetlho tse ba lebaneng le tsona ke dilemo gonne go ka nna le letsatsi gonne bollo mogare ga letsatsi e be ditlhabololo di fetoga go bata pula ena ke tsone balemirui ba lebanang le tsone go mme ba ka rarabolla ba dule ba naganetse ko pele.

Dingwe tsa dikgwetlho tse e leng gore di dikgolo di amanang le balemi ba maungo ke mathata a metsi, mo e leng goreng ba berekela mo teng le mathata a mmu wa bone, mmu o o sa siamelang maungo le go lema ga dijalo tsa bone go mme mathata a mangwe a ke a akanyang ke gore mathata a ditlhabololo mo e leng gore dipula dina ka thata dina ka marole go mme go ka nna le amego mo maungong a bone le ha go le bollo thata.

Tsela tse dišwa tse di dirisiwang ka mefutafuta ya maungo ke metogo e etsiwang ka metsi ya mefutafuta ya maungo a a farologaneng, metsi a na leng maungo le mefutafuta e farologaneng ya teng jaaka mango, orange, banana le strawberry gape ba dirisa di-danone tsa bana le mageu.

Batho ba jalwang ba ja maungo thata a leng gore a amaneng le namune le lemon-e, ga gole thata ba dirisetsa go thiba go lwala ga go tonya go mme ba ja thata le dipanana le diapole gore ba nne ba mmele wa bone ba o phepafaditse.

Merogo e e jewang thata mo lefatsheng ke ditamati, dionyone, di-carrots-e, morogo ke tsona tse di jewang thata gonne batho ba di dirisetsa go 'ira seshabo sa mo ntlung ba je le moro gape le di salate.

Dithoro le mabele batho thata ba dirisa mabele mo go 'ira bojalwa jwa setso, motogo wa mabele, bogobe ba mabele, segompieno thata le batho ba amana ka bone go mme dintsha le bogobe.

Ga go tewa wine farming, go tewa dijalo tsa wine goreng balemi ba lema maungo a e leng goreng a tlile go ntsha waene, a tlile go dira waene go mme ga ba fetsa go lema maungo a bone ba wa tsaya ba wa isa ko di factory-ing le ko di kampaneng tse e leng goreng di tlile go dira waene ka metšhini ya bone ba e tseye ba ye go e rekisa kwa mabenkeleng le dimarakeng tse ditona.

Dilo tse tlhano tse o di tlhokelang go ipulela tshingwana ya gago mo lelapeng ke metsi, dipeo, mmu o o phepafatseng dijalo tsa gago di-net-e, go tlhokomela dijalo tsa gago di sa namelwa ke dilo, ya botlhano ka dithulusi.

Go lemiwa ga rooibos-e go thusa, gonne rooibos-o e nna le mefutafuta e e farologaneng ya ditshedi ya bonngwe ke matlhare a matala a rooibos-e, ya bobedi ke matlhare a nowang ke bana ba mengwaga ya twelve, dikgwedi di le twelve go fitlhela go dingwaga di le thataro, go mme go na le matlhare a honey le matlhare a siametseng gore mongwe le mongwe, ngwana le motho o mogolo a ka nwa.